Ee, go jala mofuta wa maungo jaaka diapole go tsaya nako le tlhokomelo e ntsi. Sa ntlha mongwe o tshwanetse go kgetha lefatshe le le siameng le le nang le mobu o nonneng. Go jala diapole go tlhoka go beela ditlhare sekgala se se rileng gore di kgone go gola di sena mathata. Gape go botlhokwa go nosetsa ka metlha segolo jang mo dinakong tse di omileng. Ditlhare di tshwanetse go sirelediwa mo di bacteria le diphologolo tse di ka senyang maungo. Fa di setse di gola go tseya dingwaga di le mmalwa pele di simolola go ntsha maungo a mantsi. Go kutula diapole ke sengwe se se itumedisang ka gore o bona maungo a o a tlhokometse ka seatla.

Rooibos e na le melemo e mentsi mo boitekanelong. Sa ntlha ga ena caffeine jalo e a thusa gore motho a robale sentle a sa tshwenyege. Sa bobedi ena le Antioxidants tse di sireletsang mmele mo malwetsi a a bakwang ke di free radicals. Rooibos gape e ka thusa go fokotsa kgatelelo ya madi le go tokafatsa go berekega pelo. Gape e thusa mo letlalong, e dira gore e nne le botsogo le borele. Batho bangwe ba engwe gape go thusa mala, ka gonne e kokobetsa botlhoko jwa mo mpeng.

Go na le ditsela di le dintsi tse diša tse maungo a ka dirisiwang ka tsona go dira dilo tse di nang le boleng bo bo oketsegileng. Sa ntlha maungo a ka dirwa di jem-e le juice tse di kgonang go bolokwa lobaka lo lo leele, mme tsa rekisiwa mo mmarakeng. Sa bobedi a Ka omisiwa ka motšhini kgotsa ka letsatsi a ba a dirisiwa jaaka snack kgotsa tsenngwa mo Mueslie le diphaphata. Gape a ka dirisiwa go dira matute a itumedisang, jaaka jam e e nna le tatso ya go kopanya maungo a mantsi. Go dirisa ditsela tseno ga se fela go oketsa boleng, mme gape go thusa balemirui go fokotsa tshenyo ya maungo a sa rekisiweng ka bonako.